Endicinga ukuba inzima kukuvuna umbona kuba umbona uyawukhupha emadizini, uwukhuphe emakhasini uwuchube. Then emva koko uyowufaka enkonkxeni apho ungazutyiwa ziingqokoqhwane khona okanye uwuvalele apho endaweni ungazukonakala khona.

Ukutyala ujongilanga kungawehlisa amaxabiso wakhe xa exhaphakile ngoba loo nto leyo nathi izosizisela imveliso eninzi ngoba abantu, abathengi, bazosuka lee bazothenga kuthi apha efama emarikeni ethu. Ngoko ke ujongilanga uzoba nengeniso enkulu ngoba ezivenkileni iyabiza, iyabiza kakhulu ioyile kajongilanga.

Ewe, basenawo amandla basemandla kwaye abantu abaninzi sebencedakele kwiindawo zokhuseleko neendawo abahlala kuzo. Zezona ndawo kuqinisekiswayo ukuba bafumaneka kuzo bephephile kwaye yinto elungileyo le esithi nathi siyixhase singabahlali, kwaye yinto elungileyo.

Iindawo ezithengisa iziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiNetherlands, yiNorth America, yiChina kunye neRussia endizaziyo.

Inefuthe elihle. Kwifuthe elihle ukonyuka kwemveliso izivuno eziphezulu zithetha imveliso eninzi kwiindawo nganye ekhokelela ekwandeni kwemveliso nokusebenza kakuhle. Zizo ke iinto endingathi zibalulekile ekwenzeni ekwifuthe lezolimo.

Isityalo endithanda ukusitya ndingathi lithanga. Ithanga linezakhamzimba okanye ndithi yikhaphetshu nayo inezakhamzimba inee-vitamins nee-minerals and ibalulekile ngoba yimifuno leyo.

Xa utyala ithanga okanye mandithi xa utyala ithanga ugrumba umhlaba. Ukhangele umhlaba otyebileyo ongatyala kuwo uthathe iintanga ufake phantsi komhlaba ugalele amanzi ugalele nomgquba lizozikhulela. Emveni koba lizikhulele lizobeleka . Uyothi xa sewubona liphumile kunina seliphumile kunina ube nawe ke ngoku ubone nawe uba seliphumile livuthiwe lilungele ukuphekwa. Silenza kanjalo ithanga.

Kukuba izinto ezininzi esesizisebenzisa kule mihla yanamhlanje sezidinga yona imoba leyo ngoba kaloku asikwazi ukutya into engenancasaniso. Ngaphandle ke kwetyiwa, yona yenza uncasaniso thuba lokwenza isonka izinto eziquka ikeyiki ngelasesilungwini okanye izinto ezimnandi zabantwana eziswiti.

Owu, ujongilanga! Ukuvelisa esi sityalo sizokwenza amaxabiso amaninzi okuba amaxabiso amanintsi ehle ngoba kaloku abantu bazawube bejonge ujongilanga lo. Yena ujongilanga, hayi sisityalo nje esiphume sodwa kwaye siyawenza umsebenzi waso siyayikhupha ioyile ngokupheleleyo kwaye futhi leyo kwaye nathi siyifunayo singabantu, into esiyifumanayo yioyile. Yena ke uyasebenza kwaye unezakhamzimba.

Umhlaba funeka utyebe ube ngumhlaba obonakalayo nje usanyathela ukuba wondlekile ungabi na-asidi eninzi ngoba loo nto iyozibulala izityalo. Ube mthebelele ukuze kwazeke ukuzinza amanzi angahambi adlule, ime nje kakuhle yonke into yawo ube rayithi ulunge.

Xa kulungiswa umhlaba kuzoveliswa iziqhamo ezihle ugalela, umgquba ugalela . Yintoni le nto? Ugalele , ugalele zonke izinto ezizobulala izinambuzane ukuze wondleke lo mhlaba. Ugalele amachiza okubulala izinto ezingalunganga izinambuzane ezizobulala iziqhamo. Kwaye funeka wondleke umhlaba ubonakale uba ukulungele ukuba sesimeni sokuvelisa isiqhamo esihle ufume kakuhle kuzokwazeka uba sikhule kakuhle .

Ukulima amahlathi kuyanceda kakhulu ngoba kaloku kunceda abantu abaninzi aboyikayo, abangakhuselekanga okanye abahlala kufutshane namahlathi. Kuphungula izakhono okanye kuphunguleka imithi emininzi kwaye engasondeza izilwanyana kufutshane neendawo ezihlala abantu. Loo nto leyo izotsho iphungule ukwehla, phofu izokwehlisa ioksijini, sinayo siyayazi leyo kwaye yinto engalunganga, but ke kunyanzelekile because senza ukhuseleko ekuhlaleni.

Ngokokucinga kwam andiqondi ukuba uMzantsi Afrika unazo iimatshini, unabo oomatshini, abaneleyo begusha ngokuba ngamanye amaxesha ingathi baye bawuthumele lee kwelaseChina uba ziyotshintshwa phayana benze i-cotton wool. But nalapha bakhona oomatshini kodwa kwaye loo nto leyo ngunobangela wokuba inkxasomali yabo bazenzelayo ingabikho ngokwaneleyo nabantu abaninzi amashishini wabo awahambeli indawo, ahamba kancinci.